Dintlha tsa hore na mokudi enwa, ke mo tshwara jwang ho sena motho ya nthusang pela ka ha ke tlameha ho lokisa bethe ya hae, ke ba ke mo kgutlisetsa ho yona. Le hore na ha ke mo hlapisa, ke mo hlapisa ka tsela e jwang e le hore ke motho ya sa tsebeng ho tsamaya kapa hona ho theowa betheng. Ke dintlha tsa bohlokwa tse ke tlamehang ho di tseba.

Ha ke bone lebollo la sepetlele, le nketse lebollo la thabeng sebaka, ho ba ke bona lebollo la sepetlele e le lebollo le bolokehileng ka tsela e kgethehileng. Hangata lebollo la thabeng batho ba tla ba se ba sa phele ba lahlehetswe ke maphelo, ha la sepetlele le etsa ka tsela e hlokolosi e hlwekileng.

Ke malwetse a polio, le a maselense le a motjheso, le a letshollo.

Ee, ke bona e le tsela e kgethehileng, ya ho thibela pelehi kapa hona ho ima ho sa ikemisetsang ona. Ho ba ka nako e ngwe motho a be a le tlasa tshutshumetso e seng ya hae ho etsa thobalano ka nako eo, e be e le hore dithibela pelei tseo di tla ka thuso e nepahetseng ka nako e potlakileng.

Jwala bo kotsi, bo etsa matshwafo a be le metsi. Le ha o nwele haholo, bo etsa hore kelello ya hao e hlile e se ke be ya sebetsa hantle.

Malome ho molemo ho ya .

O ya bona lefu lena leo tshwereng ha le fumane phekolo. A ko leke bo lengana, lekgala jwalo, e nahana di tla o thusa di theole bohale ba lefu lena leo o tshwereng.

Setjhaba se se le se ngata ho feta pele, ke ka mokgo batho ba mahaeng ba sokolang ha ba tlile ditoropong ho tla fumana thuso le ho tla kenya kopo ya meriana le dipidisi jwalo jwalo, setjhaba se eketsehile.

Ka bobedi ba tsona, o ya di thola ha o tlile ntlong ya kokelo o tlo batla thuso, o ya di thola le dipedi dithibela pelei tseo di a fumanahala ha bonolo.

Bahlokomedi ba batsofe, e tla be e le phoso ho etsa mosebetsi di-half kapa ba ske ba tla mosebetsing ka nako hobane ba batsofe ba tlo hloka thuso ya lona, ba tlo hloka le motho a tlo ba thusa ho ba phehela, kapa hona ho ba hlapisa le ho ba fa meriana ya bona ka nako.

Hore ebe dibete tsa bona di hlwekile le bona ba hlapisitswe, ba fuwa dijo, ba fuwa meriana ya bona le mmele ya bona e ntse e otlollwa, e sidilwa ka nako tsohle, batsofe ba hloka tlhokomelo ka nako tsohle.

Motho ya hlanyang ke motho ya jang meqomong, a ntse a bona a shebile a ja dijo tse ditshila, mara kelello ya hae e sa mofe hore dijo tseo di ditshila tse a di jang.

Ha ona le mathata o ske wa tshaba ho tla ho nna, ho dula o le mong o ntso o nahana ke hona ho tlo o tetebetsa maikutlo ho feta. Dula o le ka hare ho batho, o bue bothata ba hao hore o tle o tsebe ho fumana thuso.

Ha wa lokela hore motho e mong le mong a ka bula sekolo sa ho bolla, ho ba ba bang ha ba tsebe letho ka taba tsa ho bolla, bana ba ileng moo le batho ba ileng moo ba kgutle maphelo a bona lahlehile moo. Ha se tsela e lokileng ya hore motho e mong le mong ya nahanang hore a ka bula sekolo sa ho bolla, a ka se bula.

Eya ba na le monyetla wa ho sebetsa kgwebong ya ka, motho e mong le mong wa molehile ho sebetsang kgwebong ya ka, ho ba ha ke kgethe mang kapa mang o na le mokowa kapa ho ona mokowa. Le bona ke batho ba hloka tjhelete, ba hloka ho iphedisa jwalo ka motho e mong le e mong, bokowa ha bo kwallwe hore ba ka ba thola mosebetsi.

Ke founela ho ba thuso eno ya pele hore na ba ho kae, kotsi ke ena e hlahile. Ha ba sa fihle ka nako, kea tsamaya jwalo ka ha ke le leponesa ke lo batlana le bona, ba tle ba tlo thusa kotsing ena e hlahileng.

Ke line e telele, le monyebe o ba sebetsang ka ona ha o le moo, o tla dula ho fihlella lata, o lapile, o kgathetse, o hloka le thuso ya bona. Nako e ngwe motho a ba a hlokahale a ntse a dutse line-ng moo.

Kankere ke lefu le soto le sehloho, leo o tlamehang o dule o ntso, o check-a nako le nako hore o tsebe hore na boemo ba hao bo jwang, ho ba ha o sa tsebe boemo ba hao ka nako, e ya nama kankere ene e ya bolaya e kotsi kotsi.

Mmuso o hire, batho ba bangata ba entse mosebetsi onana wa booki. Ho dula nako e telele le hore re motho ya amohelang batho, ebe yena a tlo hlahloba, a ba tlo fana ka dipidisi ha ya loka, batho ba bang ba tsamaya ba sa fumana thuso diphapusing tsa kokelo.

Ngakeng tsa setso ha ke na tumelo ya tsona, ho ba ba itjhebetse ditjhelete fela. Ba ropa batho ebile ba bang ha ba tsebe le mosebetsi wa tsona, le ditaola tseno tsa bona di ya ba thetsa. Nna ha kena tumelo ho bona ho hang.

Dijo ntho tse ngata matsatsing ana na ditheko di phahame, ke bona tjhelete eno e fokola ka tsela e makatsang ha e fihlelle ditlhoko tsa bona ho hang. Ke ka tsela eo matsatsing ana na se re na le batho ba bangata ba utswang, ba sebelang batho hore fela ba iphedise.

Hore ebe motho yeo ya entseng lebollo o tseba mosebetsi wa hae, sebaka seo se a isitseng bashanyana ho sona se bolokehile, hore le disebediswa tseo a tlo di sebedisa baneng bana na di bolokehile, di boemong bo botle, ha di na dikokwanahloko.

Hore mmuso o eketse tjhelete ya maqhekwana le ditheko di fokotswe, le motlakase, di-units di theolwe.

Hore bana ba rutwe ka tsa thobalano, ba rutwe le ka tsela e bolokehileng. Le batswadi le bona ba be le puo baneng le dikolong jwalo ka ha e sentse e etsuwa matsatsing ana.

Hangata batho ba bontate ba tshaba nnete, ba tshaba le ho ya dintlong tsa kokelo. Ke hore mmuso le mosebetsing mona na ho be le batho ba tsamayang, ba ntseng ba ba ruta batho ba bontate ka taba tsena tsa kankere hore e kotsi kotsi, ba ye ba batle thuso e sa le nako e so ka e ba kotsing.

Ditoropong batho ba bangata ba hloka thuso. Jwale manese a haella, ne ke kopa mmuso o tjhaelle kopo ya ka monwana hore, baoki ba ditoropong ba ya sokola ebile ba ya shota, le bakudi ba kgutla nako e ngwe ba sa thuswa dintlong tsa kokelo, hobane ho hloka di-nurse le baoki ba bangata.

Ka hore ho ahwe, meaho e meng ya ditliliniki tse haufi le setjhaba. Ho ba tsena tse tsamayang nako e ngwe ha di fihle metseng e meng le mahaeng ha di fihle.

Ha ke hloka thuso, ke bua le batho ba haufi le nna, re etse sehlotswana re emele dikoloi tsa bophelo bo botle kafo tsona tsa maponesa, haeba re ile ra batla thuso hore ba tle ba kgone ho fihla ho rona ka pele, hobane nako e ngwe ha ba tsebe dibaka le diterata tseo re dulang ho tsona.